Ho dula mahaeng ho monate. Nka rata ho ba le setsha mahaeng. Lehlohonolo la ho dula mahaeng ke hore le ditsha tsa teng di kgolo ho feta tsena tsa di toropong, mme o ka kgona le ho lema wa kgona ho etsa dintho tse ngatanyana wa lema bo meroho. Ha o hloke dijo, wa kgona ho ruwa bo dikgoho, o kgona ho ruwa diphoofolo, bo di nku, bo dipudi, wa kgona ho ruwa. O kgona ho ipulela le kgwebo e leng ya hao hobane o tla thola setsha se seholo mahaeng. Jwale ntho e ngwe le engwe o tla kgona ho iketsetsa yona setsheng sa hao, o ipulele kgwebo o kgone ho etsa le tjhelete.

Seo re tlamehang ho se etsa ha re batla ho ikopanya le badimo ke ho phahla ka seneifi se setsho, re bue le bona re light-e di kerese re ba kgantshetse, re ba etsetse bojwala, mohlomong re etse le kopokopo. Tsela e ngwe hape ya ho ka ikopanya le bona badimo ba rona ke hore o ba etele mabitleng, o ilo ba kguothela, o bue le bona ka tse etsahalang bophelong ba hao, o ba kope tse o ba kopang o ba lebohe moo o ba lebohang haholo. Mara haholoholo ya ho phahla ke yona tsela o ka kgonang ho ikopanya le badimo ba hao.

E, ke dumela hore ba ya tshwaneleha, ba ya tshwaneleha ha ba apere seshweshwe, ba batle haholo, ba ya kgaba, e ba bomme ba hlomphehileng, ba bonahala hore ke bomme ba hlomphehileng ba apere hantle. Mese e hantle e fihlang ka tlasa mangwele, ba hlompheha le setjhabeng wa bonahala le hore ke bomme ba ithlomphang, ke bomme ba ithatang, ke bomme ba batle. Bomme ba kgabileng, bomme ba e tshwarang ka bohaleng thipa, bomme ba sa dumelleng ho tsikitsikinywa ke dintho le ha ele tse nyane tse sa reng eng kapa eng. Bomme ba e tshwarang ka bohaleng ke bomme ba dishweshwe, bomme ba kgabileng, bomme ba batle bo mme ba malapa.

Nkgono o ne a re qoqela ka ditshomo tse monate kgale kwana ha ne a sa ntse a phela. Ho ne hona le engwe tsomo ya Tselane le Dimo, a neng a rata hore qoqela ka yona e ne e le monate le yona. Ho ne hona le tse ding, ditshomo le tsona tse a neng a rata hore qoqela ka tsona tsa bo Seyanokeng, bo Tselane, le Ledimo ne di le monate haholo.

Eya hle motswalle taba ena ha ya ndula hantle ho hang. Ho utlwa hore beke e tlang ke tla be ke se ke le molekane wa mang, mang. Taba ena ya manyalo ana a tjena ha ke utlwisise ho hang, ha ke utlwisise ho hang, ke ntho e ke sa e thabelang ho ba le motho ona, ke ntate a moholo ho nna eo ho thweng ke tlo nyalana le yena, ke na le motho e leng wa ka eo leng hore kea mo rata. Empa ke tlo nyadiswa ntate a moholo eo a ka lekanang le ntate wa ka, ke tlo nyadiswa le yena hore e be molekane wa ka. Ke sa botswa le hore na kea dumela ka taba ena kapa jwang ke ntho e leng hore ha ya nthabisa ho hang ho hang, ke bohloko ha ke batle ho bua leshano.

Nka bua le morena hore a be le kopano e ngwe hape, mme qeto eo a ileng a fana ka yona. Ha ne a rarolla seemo se sa batho ba, ntwa e ya bona e, a nahane a nahanisise hape mohlomong a be le kopano e nngwe le batho bana ba bone hore ba tla ka tharollo e feng. Ho ba ha e se e le tjenana e se e fihlile kgotlatshekelo ya mmuso ha ho sale hantle, le yena o se a shebahala ka motho e leng hore o hlolehile. Jwale nka mo kgothatsa hore a etse kopano hape le batho bana. Ho buisanwe hape ho bone hore ho nkuwa qeto e feng, e tla thabisa mang le mang.